E itse ke fihla sebakeng seo ke kopile Bolt e ntheose ho sona. Ke fumana hore mokotla wa ka wa tjhelete ke o lebetse ka tlung, ke ile ka kopa di-number phone tsa mokganni, mme ilare ha ke boela hae, ka fihla ka founela mokganni, ka re mokganni ke kopa a tle a tlo lata tjhelete ya hae, ha se a qetile mosebetsi wa hae. Tjhe, kannete ke ile ka fumana e se mokganni wa pelo e mpe, e ne le mokganni wa pelo e lokileng, mme o ile a kgutla, ka tla ka molefa mokitlana wa hae.

Re teng ntate le kae, ticket ya rona e tlohang sebakeng sena sa rona, e ya limpopo ke one thousand three hundred, mme dibese tsa rona di tsamaya tsatsi la labone le moqebelo feela, ka hora ya botshelela dibese di ya tsamaya. Mme ke o kgothaletsa hore o fihle hoseng, ka yona tikete ena ya hao yena.

Ha re bafe tshehetso e tshwanang le bona hobane, bo raditekesi hangata ke batho ba pelo di mpe, ke batho ba sa tsebeng ho sebetsa le batho, bona ke batho ba itjwetsitse fela hore ha feela motho a thotse tjhelete. Ba bang ba batho ba tloha metseng e hole eo ditekesi di kenang ka nako teng, mme ha taxi e o siile, ha ho sana moo o tla thola taxi teng. O tla be o emele letsatsi le hlahlamang ka yona nako eo, hore o tlo fumane taxi. Bo raditekesi ke batho ba pelo e mpe bongata ba bona.

Ho ya ka nna, dintle tsa e-hailing, ke ho lata moo o leng teng, ho lo beha moo o yang teng, dimpe tsa teng ke hore bakganni ba tsona ha ba tshepahale, mme ho se tshepahale hwa bakganni, ho etsa batho ba bangata ba ithole ba le ka hare ho kotsi, hobane ba bang ba bakganni ba bona ho etsa kgwebo ka e hailing, ba etsa dintho tse mpe jwalo seka o tshwara batho poho, ho bolaya batho, ho ba nkela dintho tsa bona. Ke tsona dimpe tsa teng tseo.